Lokhu kungalungiswa ngokuthi kunakwe izindawo zemidlalo emiphakathini zithuthukiswe, zenziwe zibe zibe izindawo ezikahle eziphephile zokuthi wonke umuntu azisebenzise ukuze aveze ikhono lakhe lwemidlalo ohlukahlukene. Kungasiza kakhulu ukuthi leyonto inakwe nasezikoleni ukuze izingane zizokhona ukufeza amaphupho azo ngamakhono.

Izikolo izikolo zingacinisekisa ukuthi wonke umfundi uyakhona ukuthola amakhodi emidlalo ahlukahlukene ngokuthi kungabhekwa ubulili, wonke umuntu abe nelungelo elifanele emidlalweni. Futhi nalaba abampofu bakhone ukuba ukuba nemvumo yokuthi bangenelele imidlalo ukuze bazokhona ukuzithuthukisa ngamakhono abo.

Ukuhlanganisa umdlalo wendabuko nobuchwepheshe besimanje ngokuthi niwufake ezinkundleni zokuxhumana ukuze abantu bazokhona ukungenelela bawenze, kodwa lokhu akuzange kuhambe kahle ngoba abantu abaningi abasanaso isikhathi semidlalo manje. Sebadlala imidlalo yamanje yobuchwepheshe.

Umdlalo wethegi umdlalo omnandi lapho umuntu egijimisa omunye efike embambe ethi tag, ebese lowo muntu obanjiwe naye uyaqhubeka egijimise omunye kanjalo kanjalo, ngicabanga ukuthi lo mdlalo usemnandi njengenkathi ngisesemncane. Ngoba ngangikuthokozela kakhulu futhi namanje ngingathanda ukuwudlala.

Umthelela wobuqhwepheshe nesikhathi sesikrini uyabheda futhi mubi kakhulu ekubambeni ichaza kumfundi kwezemidlalo nomsebenzi womzimba, ngoba abantu abaningi bahlalela ukuchofa amaselula abo futhi bebheke nesikrini kakhulu. Kunokuthi badlale imidlalo nokuthi bazame ukuzivocavoca ukuze imizimba yabo izohlale isesimeni esikahle.

Umsebenzi wokuzilibazisa utholakala ezinkundleni zokuxhumana uyasiza kakhulu ngoba uma ungumuntu uyajwayela ukuthi ube nento ozoyenza, uma ubhorekile noma ungazi ukuthi uzokwenzani. Kuyasiza kakhulu ngoba kukwenza ube nomdlandla nsuku zonke ukuthi kuzoba nento ozoyenza uma ngabe uwumuntu ozihlelela nje ekhaya.

Ngingacabanga ngomdlalo wenxathu owenziwa ngamapulasitiki ahlanganisiwe, alukiwe lapho abantwana bazodlala khona ukugxumagxuma ngoba akudingeki izinto eziningi, futhi abantwana bazodlala kahle noma yikuphi lapho kunobala oluvumayo ukuthi badlale.

Uma ngingakwazi ukuzinikela ihora nsuku zonke emsebenzini ongangenisa imali, ngingakhetha ukufundisa enkundleni zokuqhumana online, ngingafundisa amalimi kanye nezibalo kubafundi abadinga usizo. Ngiphinde ngifundise nesiNgisi phesheya ukuze ngizothola imali eninzi.

Ngixabanga ukuthi kungathuthukiswa kakhulu imidlalo ukuze isize izingane zigxile ekubambiseneni kunokumane uwine, singenza imidlalo edinga ukuthi izingane zibambisane ukuze ziwine njengemidlalo ezodinga amaqembu amabili ukuze idlalwe. Futhi imidlalo engekho lula ukuthi ivele iwinwe kanjalo nje kube kungasetshenzwanga.

Izikole zingagqugquzela abafundi ukuthi bagxile ekufundeni kanye nasekusubatheni, ukuze izingane zingatubeki noma zihambele emuva uma kumele zenze izinto, zingagqugquzela abantwana zibakhombe ukuthi imidlalo kanye nemfundo kuyinto ebalulekile ekusaseni labo.

Ukuze ngenze wonke umuntu ezizwe kahle, angabi nenyumbazana uma kudlalwa umdlalo ngingacala ngokuchaza imithetho yomdlalo, ngenze isiciniseko sokuthi bayaqondisisa. Ngingafuna ukuzwa imibono imibono yabo ngalo mdlalo nemithetho. Singadlala umdlalo ozokhona okudlalwa wuwo wonke umuntu.